Mina ndzi vona mhaka leyi ya vakhegula ku va va va tshamisa endhawini ya vuhlayisi ku ri ndlela ya kahle hikuva loko vo va teka va tshama na vana va vona swi ta endla leswaku swi sivela vana va vona ku famba va lava ntirho hi mhaka ya ku ri va ta va va langutane ni mukhegula va n'wi hlayisa kambe le va va yisaka kona eka ndhawu liya ya vuhlayisi va va tholele vanhu lava va kotaka ku va va va hlayisa.

Ndzi lava leswaku kokwani Mashele va ya endhawini ya vu hlayiseriwa hikuva mina ndzi lava ku famba ni lava ntirho leswaku ndzi ta tsundzuka vamakwerhu kambe loko no tshama na kokwani Mashele swi ta ni sivela ku va ni famba ni lava ntirho hikuva ni ta va ni fanekele ni hlayisa kokwana ekaya.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuhayirile i ku va va kota ku ku yisa exihambukelweni va ku hlambisa va ku nyika swo dya ni mati.

Ehleketa leswaku kokwana a yisiwa evuhlayiseriweni hikuva la kaya ku nge vi na munhu loyi a nga ta n'wi hlayisa van'wana va ya exikolweni na le mintirhweni kambe le a yaki kona evuhlayiselweni ku ni vanhu lava va nga thola hi mfumo ku va va hlayisa vakhegula ni vakhalabye ni hleketa ku ri kokwana i ta va a tshamisekile loko o yisiwa kona.

Vukorhokeri bya nhlayiso lowu simekiweke ekaya byi katsa swivandla swo hlayanyana kusuka eka vukorhokeri bya swa vutshunguri ku ya eka mpfuno wa swa munhu hi yexe na na wa miehleketo vukorhokeri lebyi byi endleriwe ku pfuna vanhu lava vupfeke lava vabyaka kumbe lava lamaleke leswaku va tshama emakaya ya vona va tiyimela na ku kuma xindzhuti.

Hi nhlayiso wa le kaya vadyuhari va kuma mpfuno na vukorhokeri eka tiyindlu ta vona ndhawu vutiyimeli vukorhokeri bya munhu un'we na ntsengo kambe eka nhlayiso wa vutshamo vanhu va rhurhela endhawini leyi hlengeletiwaka na vanhu van'wana ku nga ndhawu vukorhokeri byo heta nkarhi vutshunguri ti vulavurisano ta vaaki na ntsengo.

Vadyuhari kumbe vanhu lava vabyaka kumbe lava tshamaka ekhotsweni.

EAfrika-Dzonga vukorhokeri bya le kaya byi nga hakeriwa hi ndzindzakhombo kumbe hi mali ya mfumo ku ya hi xiyimo xa munhu.

Ku pfuna hi swa ntolovelo wa vutomi ku lunghisela swakudya ku hlantswa tindlu ku famba ku tsala na ku hlayisa xitshuri ku fambisa swilo na ku hlayisa mali.

Ku hlahluva swilaveko swa murhandziwa wa mina ku kambisisa tiyindlu ta vukorhokeri bya le kaya na ku vulavurisana hi ku tirhisana.

Ku hlawula muphakeri wa nhlayiso wa le kaya la tshembekaka swi vula ku kambisisa ku vutisa swivutiso swo tika na ku vona leswaku swilaveko swa murhandziwa wa mina swa hlangana ni xikombelo xa vukhorhokeri lebyi faneleke.

Vukorhokeri bya vadyuhari bya antswa ku tlula bya le kaya hikuva bya vadyuhari mfumo wu hlawurile vanhu lava va nga swi dyondzela ku va va hlayisa vadyuhari.

Loko o hlonipha ku tipfuma ka yena ku na tindlela to tiyisisa leswaku u nwa mirhi ya yena hi ndlela leyi faneleke tindlela to tiyisisa leswaku u nwa mirhi ya yena ti nga fana no tirhisa vukulu bya mirhi vuyisela swivulavuleli swa swa vuhlanganisi na ku huma eka mpfhuka wa nhlamuselo.

Ndzi nga n'wi pimanyeta ku va a tiva ni xipimelo xa swakudya xa vuhumani bya chukele xa yena swi vula leswaku ku ku swakudya swo fanisa swiyenge swa swipimelo xa vuhumani bya chukele eka ku tivana na xipime xa swakudya swa vuhumati bya chukela tivana na na swihlawuleki swa matimba xivulavuleli xa swakudya xi lava xipimelo xa swakudya xa vuhumeti bya chukele.

Ndzi nga tivana ni vulawuri bya swakudya ku hlawula swivuyeriha ku khutaza swakudya swo hambana ku lack-a swakudya leswi fuweke ni ku ni muti wa swakudya.

Ndzi nga pfuna client-e ya mina ku lwa na xiyimo lexi ndzi fanele ku xixima mintlhaveko ya yona na ripfumelo ra yona xikongomelo i ku yi pfuna ku kuma ntshunxeko ni ku va na ntsako hi vutomi lebyi nga tlhelo u yi ni yi letela hi vukarhi bya xihleko ehenhla ka leswi yi nga ta humelela hi swona.

Loko ndzi ri ndzi ri karhi ndzi titwa ndzi hela matimba emirini hikwalaho ka vutihlamuleri byo khathalela swa nkoka ku kuma nkarhi wo tihlayisa leswaku ndzi ta kota ku ya emahlweni ndzi nyika vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla tindlela leti to hlayisa ti nga katsa ku rhamba mpfuno ku hlamusela swilaveko swa mina ni ku avelana ntirho.

Ndzi nga vulavurisana ni va ndyangu ku hlangana ni vaaki ni ku tirhisa thekinoloji ku seketeriwa hi tlhelo ra mintlhaveko.

Swa nkoka i ku xixima xindzhuti xa vona i xitlhokovetselo naswona ku fanele ku va ni rirhandzu ni ku twisisa eka vuxaka bya nkarhi hinkwawo ku tiyimisela ku twisisa xivangelo madyondzelo yo pfuna hi ku xixima ku tirhisa rirhandzu ku hlawula nkarhi wo faneleka ku nyika vutomi lebyinene ku pfuxa mianakanyo ku hlayisa xindzuti ni vutomi lebyinene.

Timhaka to kala mali ti nga va ni vuyelo lebyi nga riki bya kahle eka rihanyo ra miehleketo hi tindlela to tala ku nga ha va ku ri tlhelo ro ra vutomi bya munhu vukorhokeri bya yena vuxaka bya yena ni ku vanga ku va ni mianakanyo yo biha stress ni ntshikelelo ni ku chava.

Vuvabyi bya ntshikelelo kumbe depression i xiyimo xa vutomi lexi tlakusaka miehleketo ya munhu ya mianakanyo ni ya miri a hi ntsena ku titwa u nga ri kahle kumbe ku va ni siku ro biha i vuvabyi lebyi fambaka ni ku hela ka matimba ni miehleketo naswona swi nga ya emahlweni ku ringana mavhiki tin'hweti kumbe malembe kambe loko u vona leswaku u ni swikombiso swa vuvabyi bya ntshikelelo u fanele u kuma mpfuno wa vuthala hi ku famba u ya kuma vukorhokeri bya rihanyo bya miehleketo ku kuma mpfuno wa vuthala a hi kambe i vusati.